Yebo, kunjalo abantu balapha eNingizimu ezweni lethu bayabukela izitayela zasemazweni aphesheya. Okokuqala, nje ngaphesheya ukuthola abantu besifakele amaphenti kanye nobhodisi wakhe umuntu ebese azofaka ingubo eyinethi noma ingubo ebonakalayo. Lokho asisakuboni kuphela phesheya kodwa sesiyakubona nalapha ezweni lakithi kanye namabhulukwe lawa odabukile, amanye aze adabuke ngisho ngemuva afike ngaphansi kwezinqa. Utholukuthi umuntu uma ehamba ubona yonke into yakhe ngaphandle kokuthi ufihleke izinqa nangaphambili, ngakho lokho sesiyakubona, sesikubonile futhi ukuthi okay kulungile, shuthi abantu vele itayela abazithandayo lezi nabo.

Ngokuthi amalunga omndeni abazise ngomgubho abasuke bezoba nawo, ebese nalaba ababazisile nabo bagcine sebazisa abanye, nalaba abanye bagcine bezise abanye, ebese kugcina sekwazi umphakathi wonke. Ngoba phela siyazi ukuthi iy'ndaba ayihlali phansi zisaba amazolo, ngakho uma ukewatshela umuntu oyedwa naye uzotshela omunye kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo gcine sekwaziwa. Bese-ke kuyahlanganwa kwenziwe umgubho noma umcimbi osuke uzoba khona kulelo khaya.

Ngabaluleka ngokuthi baphathe ugologo kanye nemali ngoba izona zinto ezimbili lezo ezibalulekile njengemvulamlomo, nakhona imali makube imali engamakhulu amahlanu ngoba angeke wazi ukuthi lapho oyolobola khona bazofike bathini, nogologo makube ugologo kanye nebhodlela eceleni.

Ngokubona kwami izinto okumele zinqume inani elifanele lelobola ukuthi ingabe lowo muntu uselitshitshi, useke wazala, ufundile na, engabe uyamelana nemisebenzi? Zonke lezo zinto lezo ngoba phela angeke wathatha umuntu oyisifundiswa ngo-eighty thousand, cha angeke wathatha umuntu ungakaze azale, alalele nomuntu wesilisa umthathe ngenani lomuntu osonomtwana noke wazala walala nomuntu wesilisa.

Kudlala indima enkulu ngoba abantu bayafika ngobuningi babo bazokhonza kufike nabaculi abadumile, abantu bathenge amatikiti ukuze bazobabona ngakho badlala la maholidi adlala indima enkulu lawa awenkolo inkulu. Nokubambisana komphakathi siyakubona abantu bephuma ngobuningi babo bayahamba kujatshulwe kumnandi. Kanti-ke amagugu namasiko nakhona futhi abantu bayaphuma, baye emapakini bayojabula, badle ukudla kwesintu, bagqoke izinto zesintu kube mnandi kube nje, ya.

Ekulungiseni ekulungiseni ukudla kwesintu awekho amakhono adingakalayo, kepha kwelethu ngesiko lami kumele kube ngukuthi ungumuntu okhuthele, okwaziyo ukuzwana nabanye abantu, ongathandi ukwenza izinto kube ngathi yinto yakho. Kepha vuleleka nawe, uvume ukusizwa nawe uvume ukusiza ngoba ukusebenzisana ikhona okubalulekile ukuze kube nempumelelo. Ngakho thina kwelethu siko ukuze kwenziwe ukudla ngempumelelo kuba yilokho ukuthi umuntu uyosiza, nibe khona nibe baningi nihlanganyele ekugcineni kuphume into enhle, ukudla okumnandi.

Into engayifunda ukuthi kubalulekile njengabantu ukuthi sibambisane ngayo yonke indlela sizame ukuphilisana, ngoba abantu ave bephuma uma unomsebenzi bezokulekelela. Bakupha iyipheko ngayo yonke indlela, odilinki, iyitambu, amakinati, imali konke lokho kukhombisa ukuthi njengoba sakhelene siyinto eyodwa, siwumndeni ngakho mina engakufunda kunakho konke ukuthi kubalulekile ukuphilisana nabanye abantu ukuze yonke into yakho ihambe kahle empilweni. Zama ngayo yonke indlela ukuthi uphilisane nabanye abantu ngoba kubuhlungu uma usunomcimbi utholukuthi abekho abantu abaphumayo bazokulekelela ngenxa yokuthi wena ababukela phansi. Okungukuthi lokho iyonanto ebulala abantu abaningi ukubukelana phansi.